Mabaka a a tlwaelegileng a o sa utlwa mogala ke mogala o le mo motseng o o senang seyalemoya, modimo o le kwa tlase kgotsa o le mo lefelong le le galang. A ka fokodisiwa ka go oketsa modimo, go nna mo lefelong le le na leng seyalemoya se se nonofileng le go ela tlhoko mogala wa gago.

Ee, tiriso ya megala e botlhajana e siame mo baithuting ka gonne e ba thusa go ithuta ka bonako, go nna le tshedimosetso ya potlako le go ikaegela ka ditirelo tsa inthanete fa ba sa e dirise ka tsela e e sa siamang.

Batho ba le bantsi ga ba saya dibaesekopong ka ntlha ya ditshenyegelo tse di kwa godimo, go bonagala ha difilimi mo didirisiweng tsa inthanete le go rata boiketlo jwa go lebelela mo hae.

O ka tsenya parental control mo dish wa tlhopha di-channel tse di siametseng bana fela, o ka baya le PIN code gore bana ba seka ba bula di-channel tse dingwe. Le yanong le a dira fa le bewa sentle le bana ba rutiwa ka kotsi ya go lebelela di-channel-e tse di sa ba tshwanetseng.

Fa o ya lebenkeleng o ka reka mowa mme wa o fetola gore e nne data ka go dial-a a USSD code. Mokgwa ono o boloka madi ka gore mowa o se kae o ka fetoga data e ntsi boholo fa o sa lebelele dilo tse di jang data e ntsi.

Thekenoloji ya tlhaeletsano e tlhotlheditse mmino ka go nolofatsa fa go anameng le go ama fa mmino ka polatefomo tse di kgonang go rekota, go arolelana le go reetsa mmino. Batho ba ka reetsa mmino mo dipolatefomong tse jaaka Spotify, Apple Music, YouTube le Sound Cloud.

Di-chatbot le bathusi ba inthaneteng ba thusa ka dipotso mme ba farologana ka gore di-chatbot di dirisa maikarabelo a ikemetseng, fa ba thusi ba inthaneteng ba ka nna le kitsiso le go abelana.

Go amana ga dikgang tsa dijithale go ama go nepagala ga dipego ka go lebisa go phasalatsa dikgang ka potlako, mme metswedi e ka fela e tsenya maaka jaaka go dirwa mo go tshegetso ya dikgang tsa gore mosetsana o kgwageditswe e ne e le maaka. Metswedi e tshwanetse go sekaseka dintlha pele ga go phasalatsa dikgang go netefatsa boammaaruri.

Kgaoga ga motlakase go ama kgokagano ya Wi-Fi ka go fokotsa go dirisiwa ga di-router segolo fa di dirisa battery. Maikaelelo a go boloka inthanete ke go dirisa mekgwa e e jaaka go tsenya di-generator, di-battery packs-e kgotsa go tsenya di-UPS uninterruptable power supply go boloka kgokaganyo e e tswelelang.

Batho ba boifa go dirisa botlhale jwa maitirelo ka ntlha ya tshwenyo ya go latlhegelwa ke ditlhatlhobo tsa bonweenwee kgotsa ka ntlha ya go se itumelele ka thekenoloji. Ditlamorago tsa go dirisa botlhale jwa maitirelo kwa tirong ke go tokafatsa ditshwanelo go dirisa ditiro ka potlako mme go oketsa katlego le ntlafatso ya ditiro.

Didiriswa tse di botlhale di tla tsweletsa go dira botshelo bo le botlhofo ka go thusa mo ditiro tsa letsatsi le letsatsi, go oketsa kagiso ya tiriso ya nako le go tokafatsa puisano. Di tla fetola tsela e re dirang ka yona ka go oketsa bokgoni le tsenelelo ya thekenoloji mo tirong le mo matshelong a rona.

Dipolatefomo tsa tlhaeletsano di thusitse batho ikgolaganya le ba bangwe ba ba kgakala, go iponela tshegetso le puisano mo ditlhopheng mme seo sa fokotsa maikutlo a bodutu le go rotloetsa boitumelo.